Ukutya iimbotyi emzimbeni kusinika iprotheyini, ifayibha kunye ne-iron kwaye kuyancedisa ekuxhaseni umzimba, kuvuse amajoni omzimba, kukhusele umzimba kwizigulo ezifana ne-diabetes kwaye ziyakwazi ukuba zilawule iswekile esemzimbeni.

Iingenelo zokugcina inyama isemkhenkceni ziquka ukwandisa ubomi beshelifu, apho ukwazi khona ukuyigcina inyama ixesha elide phambi kokuba ibole. Zibuye zincedise ekugcineni inyama isesemgangathweni, zibuye zincedise ukuplana uhlobo ozawupheka ngalo ukutya kwakho ngokulandelelana ngokulandelelana kwakhona.

Amaphulo wezolimo aqhutywa ngurhulumente kwiilali ngeelali aluncedo ngokuba andisa imisebenzi. Abantu bayakwazi ukuba bafumane imisebenzi, baqashwe, basebenze ukwenzela ukuze bakwazi ukuzondla, bondle namakhaya abo. Kubuye kunike abantu ithuba lokuzikhulisela ukutya abazawukutya, kunikwe abantu ithuba lokuba indlala yehle kuba omnye nomnye umntu unokutya azityalele kona egadini yakhe. kwaye loo nto leyo iye inike into yokubana ukusokola kokutya kuyehla ngolo hlobo.

Kwisivuno somdiliya esisivune kweli thuba besityalile esisuka kulo, sisihle, sikhulu kakhulu kwaye ndiqinisekisa ukuba baza kusidinga abantu. Abantu abafana nabantu abathengisa esitalatweni, nabantu abathengisa iifruthi neeveji kwizitolo zabo, kube ngabantu abenza iwayini yomdiliya, utywala bomdiliya. Ndiqinisekisa ukuba ngabo abantu abaza kudinga esi sivuno sikhulu kangaka ndize naso.

Kwidyunivesithi ebendifundela kuyo ezolimo ndifundiswe ngamakroba okuthengisa izinto endinokuzithengisa ezingathengiseka lula eMzantsi Afrika. Ezo zinto ziquka ikhaphetshu, ispinatshi, iitapile umbona kuba zizinto ezi ezisenamaxabiso aphantsi kwaye ngokokudura kokutya zona ziye zifikeleleke kwaye nokuzilima kuye kube lula ukwazi ukuzilima ngokuba zibe nintsi, uthi apho uzawuthengisa khona ufumane imali ibe nintsi. Kulula ukuzithengisa ngokuba yimifuno edingekayo mihla nemihla le abantu besitya kwaye yimifuno efikelelekayo ngamaxabiso.

Xa ngabe iinkukhu zikamakhulu zibeka amaqanda amanintsi, loo nto eyenza ukuba isidlo nesidlo sibe namaqanda, loo nto ithetha ukuba umakhulu angakwazi ukuthatha laa maqanda amanintsi awuthengise ekuhlaleni. Kwaye ukuze akwazi ukuba afumane imali yokondla iintsana zakhe angaphinde kwakhona athengise neenkukhu zona buqu, Nkosi, ezithile ashiye ezinye akwazi ukufumana imali yokondla usapho lwakhe neentsana zakhe.

Indlela yokuvelisa amaqanda kukufuya iinkukhu zamaqanda eziye zibizwa ngee-layers, ezo zona zibekela iqanda usuku nosuku. Xa kungabe unazo, zinintsi ziyakwazi ukuba usuku nosuku ufumane amaqanda aliqela. Loo nto izawukwazi ukuba usuku nosuku ube namaqanda okuthengisa.

Urhulumente kufuneka afundise ulutsha, afundise abantu ngokubaluleka kwezolimo. Afundise abantu ukuba ezolimo azihambi ngokobutyhini bomntu okanye ngokobudoda bomntu. Wonke umntu angakwazi ukungena kwezolimo, nabasetyhini kwaye bangakwazi ukungena kwezolimo kwaye baphumelele nganeno. Loo nto ithi urhulumente kufuneka aqinisekise ukuba uyabafundisa abantu ngayo yonke into abanokwazi ukuyenza kwicandelo lokufama.

Iidyunivesithi neekholeji, indima eziyidlalayo ekuncedeni abantu ukuba babe nesakhono sokwazi ukuvula amathuba okuthengisa, kukuba ziba fundise ukulima, ziba fundise ukufuya, ziba fundise indlela yokuthengisa isivuno sabo abazawube besilimile kwaye nemfuyo yabo abazawube beyifuyileyo. Loo nto ithi iikholeji needyunivesithi zincedisa ukuba umntu zimnike izixhobo, zimnike nohlobo lokusebenzisa ezo zixhobo, ezo zixhobo ekukulima nokufuya, babuye bakunike indlela yokuthengisa umsebenzi wakho.

Abasebenzi basezifama sibabona besaxhatshazawa, loo nto ibangela kukungazi amalungelo abo emisebenzini, ibuye ibangelwe kukunqaba kwemisebenzi, kwaye ibuye ibangelwe kukungahloniphi kwabaqeshi. Ukunqaba kwemisebenzi kuyibangela ngohlobo lokuba, nokuba umsebenzi wakho ukuphethe kabuhlungu kangakanani na, kunzima ukuthi uyawuyeka umsebenzi ngokuba awazi ukuba kusasa uzawukuvuka ufumane umsebenzi kuphi nendawo kwaye kusasa uzawukuvuka utye ntoni. So, abantu bagqibela benyamezela ukuphathwa kakubi kuba befuna ukuba nento abazayipheka etafileni xa bebuya emakhayeni abo.

Ekukhuleni kwam, ndikhule ekhaya kufuyiwe. Besisenga iinkomo, iibhokhwe zona bezingasengwa, bekuziinkomo zodwa ebezisengwa. Amava wam okusenga inkomo ngawokuba kufuneka uqale xa uzawukuqala ukuyisenga uyibophe amanqina laa angasemva, ukwenzela ukuba xa ithukuthezeleka ingakukhabi ngalo manqina, kwaye ingakhabi ibhakethi eli ozawube usengela kulo. Uyibopha amanqina ugcobise izandla ngamafuthana, ukwenzela ukuba ungathukuthezeli amabele enkomo, izandla zikwazi ukutyibirika xa usengayo inkomo, ufumane ubisi lwakho.